Indlela uhulumeni angayisebenzisa yokuvimba inzalo, contraceptives, ezindaweni ezisemaphandleni, ukuthi abantu bafundiswe kabanzi ngawo lama-contraceptives. Ukuthi wona alabo ubungozi, bafundiswe ey'kolweni from emabangeni aphansi kukhuphuka kusiya emabangeni aphezulu. Njalo lama-contraceptives atholakale nasey'kolweni, emapulazini, abantu bafundiswe ngawo njalo kube nendlela lapha abangathola khona lama-contraceptives emapulazini, naphakathi emphakathini. Bebekhona abahambe befundisa abantu emphakathini ngawo lama-contraceptives njalo atholakale khona endaweni lapho okuhlala khona abantu. Hhayi ukuthi uma kumele ufuni kutholakale ama-contraceptives uwahambele ibanga elide usiya emtholampilo ulanda ama-contraceptives.

Izithiyo ekusebenziseni ubuchwepheshe bokusiza ezindaweni emakhaya. Ukuthi i-inthanethi i-inthanethi iyadula ayisibo bonke abantu basemakhaya abangaba nemali yokubhadala i-inthanethi. Njalo, ama-TV, ayisibo bonke abantu abakhona ukuthenga ama-TV ezindaweni zasemakhaya. Ama-newspaper, ayisibo bonke abantu abanemali yokuthenga ama-newspaper. Njalo, ayisibo bonke abantu abanemali yokuthenga amagazini ezindaweni zasemakhaya. Njalo imigwaqo yokuhambisa maybe ama-newspaper ezindaweni zasemakhaya, isuke ingemgwaqo engemihlanga.

Abasebenzi bezempilo bangabhekana kanjani nokucwasa mayelana nokuvimbela inzalo? Komele bona basebenze kanzima njalo nokuy'dela. Ngoba, komele balande abantu ey'kolweni, emabangeni aphansi kukhuphuka kusiya emabangeni aphezulu. Njalo abasebenzi bey'mpilo kwamele balande abantu emsebenzini, emsebenzini enjengase mapulazini. Balezo zindlela zokuvimbela inzalo, zitholakale noba yikuphi, emamsebenzini, ey'kolweni emiphakathini, bahambele abantu babafundise kabanzi. Njalo kube nendlela lapho okunabantu khona, kube nendlela yokuthola lezo zinto zokuvikela .

Ziningi izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu namakhambi. Kufana nezifo ezifana nemidlavuza. Abantu abadala abathandi ukuya emtholampilo, basuke bathembele kakhulu imithi yesintu namakhambi. O-TB, abantu basuke basebenzise amakhambi. Mdlavuza, o-TB, umkhuhlane wesifuba. Okunye basuke umkhuhlane wengqondo ukulahlekelwa umqondo. Basuke bazama ukwelapha ngemithi yesintu namakhambi nomkhuhlane okuvaleka amehlo.

Imitholampilo, uma ingaletha mahamba ngendlwana, mobile clinics, ekuhlinzekeni ngezinsiza zokuhlela umndeni, engadlala indima enkulu kakhulu. Omahamba ngendlwane bangadlala indima enkulu kakhulu, ngoba umphakathi mawufuna iy'ndlela zokuhlela umndeni awusahambi ibanga elide usiya eklinikhi. Ngisho nabasemsebenzini abasahambi ibanga elide besiya eklinikhi umsebenzi usale umile, nabantwana besikole nabo abasahambi ibanga elide besiya eklinikhi, ngaleso sikhathi okumele benze ngazo, ngaso umsebenzi wesikole onjengama-homework. Nalo ongasebenzi ohlala ehleli, naye umahamba ngendlwane usemlanda endaweni eseduzane.

Mina angizizwa kahle ngokuminyama, overcrowding, noma ukugcwala ezibhedlela kanye nomthelela wawo ekunakekelweni kweziguli. Abantu basuke bebebaningi kakhulu endaweni eyi-one, begula imikhuhlane engafani, imikhuhlane eshiyene. Omunye uyakwazi ukuthelela omunye ngoba leya ndawo iminyene, njalo umoya usuke ungene kancane. Indawo yokuthi abantu baminyane ayibi, ayingiphathi kahle. Abantu uma begula kumele, benze i-social distancing, okuyiyo ebisenziwa during i-COVID, ngoba laba bantu, lapha sisuke sigwema ukuthi abantu bangathelelani imikhuhlane, ngoba vele umuntu mayegula, usuke nje ebuthakathaka emzimbeni.

Izinqubomgomo ezikhona eNingizimu Afrika zokweseka abantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya, ikuthi umuntu okhubazekile, angahlali nomuntu oyithandela iy'nkambo zikafaro, iy'dakamizwa. Njalo lo muntu ahlala naye, kube ngumuntu ophezu kweminyaka eyi-eighteen. Lo muntu ahlala layo kube ngumuntu ozokwazi impela ukumunakekela amazi ukuthi ushoda ngani, njalo kumele athole ini ngesikhathi esinje. Kube ngumuntu omkhuthalelayo omhambisa nasemtholampilo. Imigwaqo, ukuthi la bantu abasiza abezempilakahle bangafinyeleli yiyo esuke iyenze loku.

Uma ngingaklama umkhankaso wokuqhashisa, wokuqhwashisa umphakathi ukuze uxwayise abathengi ngobungozi bemikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni, ubungabukeka kanjani futhi usebenze kanjani. Okokuqala bengingafaka umuntu owunesi egqoke ephelele, ngoba kuwuye umuntu onolwazi nokuthi umzimba womuntu usebenza kanjani. Bese ngifaka lo ongekho emthethweni. Imiphumela, bese ngifaka imiphumela, bese ngifaka umuntu obuya kulo nesi egula wamsiza wabangcono. Ngiphinde njalo ngifake lo ohamba emuntwini onganalwazi ongakufundelanga, imiphumela yakhona bese ngifaka umuntu ophume eshonile ukuze babubone ubungozi bakhona.